Setso sa rona re apara makgabe le diope re le baTswana. Di fetoga thata le tsa dingwao tse dingwe.

Meaparo ya setso sa bona e ka apariwa sentle ko meletlong e e tlotlegang jaaka di-conference. Mme fela go na le e kgonang go apariwa kwa ko di-conference-eng, e nngwe ke e leng gore ga e kgone go letlelwa go apariwa ko di-conference-eng.

Moaparo o montle wa seTswana mo basading ke ga o apere , leteisi le tšhiba, gonne ke yone moaparo o o bontshang bosadi.

Diaparo tsa setso gantsi tsa basadi ke tse dikhutshwane dintsha nama le matsele. Mme tsa rona re le baTswana di khurumetsa matsele maar di ntsha nama go ya kwa tlase mme di bolokesegile go fitlha maphate a a rileng a mmele.

Diaparo, dibaga le dilwana tsa makgabisa di bontsha gore motho ke wa setso se feng. Gonne re le ditso tse di farologaneng moaparo wa rona, le dibaga tsa rona, le fashion-e ya rona ga di tshwane and di ka se tsamaye di a tshwana.

Mosadi ka setso sa rona ga mosadi a fetsa go nyalwa, go tshwanetse a apare seaparo se eleng gore se khurumetsa mangole ebile apare le , a apare le seaparo se se thibang gotlhe go tlhompha seriti sa bosadi le gore o nyetswe.

Diaparo tsa rona tsa seTswana go le gantsi di dirwa ka letlalo la kgomo. Mme go le gantsi re apara seope le makgabe.

Kamano e leng teng mo gare ga setso le diaparo tsa rona ke gone di tshwanetse di tsamaisane. Di tshwanetse di kgone go nyalelana go bontsha gore ke tsa setso sa le sengwe.

Diaparo tsa setso di ka tshela mmogo le diaparo tsa fashion-e tsa segompieno gonne di farologane go le gontsi thata. Go ya ka wena gore o apara diaparo tsa mofuta mang.

Tse di farologaneng di tlhotlheletsa tsela ya basadi e ba aparang ka yone mme diaparo tsa setso di na le seabe se bolokeng ngwao bošwa.

Ko mabenkeleng a ma golo diaparo tsa rona di a farologana gonne go na le tsa fashion-e le tse di dirilweng ka letlalo la kgomo, yaka diaparo tsa rona tsa setso di diriwa ka lona.

Ditiragalo tsa hisetori, diphetogo tsa loago kgotsa mabaka a ikonomi a ile a ama basadi ka moaparo ka tsela e e lebega ka gonne e ile ya ba gatelela thata.

Batlhami le fashion-e ya segompieno ba kgona go tsenya dilo tsa setso mo di-fashion-eng tsa bona, gonne ba itse gore rona re le bantsi batho bangwe re tlhompha setso sa rona.

Diaparo tsa setso tsa basadi di ile di a tlhalosiwa sešwa gonne di 'ira sešwa gore di tshwane le babogedi ba segompieno.

Diaparo tsa basadi di bontsha ditekanyetso tsa setšhaba ebile di lebeletswe mo basading, mo bontleng le mo bothong jwa basadi ba ba nang le bona.

e ka dirisiwa thata go ka tlisa diphetogo mo setšhabeng mme fela go se lebale setso. Mo fashion-eng go tsene le setso gonne setso se botlhokwa.

Dilo tse di ka bakang dikgotlhang fa gare ga go boloka mekgwa ya go apara ya setso le go latela fashion-e ya segompieno, ke gonne setso se tshwanetse se tlhompilwe ka nako tsotlhe, se se lebalwe, se eteletswe ko pele.

Ke le motlhami wa diaparo, ke ne ke ka netefatsa gore fashion-e nngwe le nngwe e ke dirang, ke dira ka setso sa rona gonne setso sa rona se tla pele.

Diaparo tsa setso tse batho ba di apaya kwa manyalong ke , tšhiba le tuku gonne ke go tlhompha setso sa rona.

Moaparo wa setso o aparwang ka nako ya meletlo mo lefelong la rona ke gonne o tshwanetse o tlhompe moletlo mongwe le mongwe o yang go one, mme o tlhompe le setso.

Diaparo tsa setso di bontsha hisitori ya boswa jwa setso gonne di a tlhalosa fa o se apere gore ke setso sa mofuta mang.

Malome ga ntaleditse go ya moletlong wa lenyalo ko KZN, ke a go ya ke apere diaparo tsa setso saka. Gonne ke tlhompha setso saka thata go na le setso sa batho ba bangwe le sone ka se tlhompa mme seka se tla pele.

Ka letsatsi la ngwaobošwa ke apara makgabe, banna ba apara seope gonne ke diaparo tsa rona tsa setso tse re di tlhomphang ka ngwaobošwa.

Diaparo tsa rona kgotsa setso banna ba apara seope, basadi ba apara makgabe. Ke tsone diaparo tse eleng gore basadi go le gontsi gape ba apara tuku le khiba. Mme bokao bo ke tlo go bontshang gore basadi ke khiba le tuku le ga a nyetswe go botlhokwa thata gore a apara tsone.

Ka go ke rata go ikgantsha ka diaparo tsa setso tsa bone. Gonne go ikana setso sa gago le go tlhompha setso tsa go botlhokwa thata.

Go kopana le botaki le mmino go ama setso sa gompieno. Mo opedi kgotsa motaki o ke mo ratang, ditiro tsa gagwe di tsaya karolo thata mo go thuseng setso sa rona.